Dyondzo hileswaku hi dyondza ku khomana, ntwanano, na leswaku loko hi hlanganile hi hetisa mavonelo ya ku hambanahambana hi mayelana na mindhavuko na minchumu yin'wana na yin'wana leyi yi nga na nkoka na diversity.

Eka bolo ya milenge hina Bafana Bafana, eka rugby yi na the Springboks, eka cricket na the Proteas.

Mimpfuno ya kona hileswaku wa swi kota ku ti vekela mali, wa swi kota ku va na mali ya ku ringanela ku endla swilo swa ku tala leswi u nga na swona.

Ndzi nga va hlohletela leswaku va nga lahli thawula. Loko swilo swi tika, hi fanele hi kondzelela hi khomelela eka nchumu wolowo ku kondza hi fikelela emakumu ka wona.

Va tumbuluxa mintirho ya ku fana na mintirho ya ku basisa, ku koropa, ku sulasula.

Loyi a nga na vutihlamuleri byo yisa emahlweni, i vantshwa lava va nga tinyiketela eku dyondzeni kusuka eka lavakulu.

Swilo hinkwaswo leswi a swi endleka a swi tsakisa, a swi hlohletela vanhu na ku va tiyisa.

Ndzi nga tsakela ku hlalela ntlangu wa ti-high jump hikuva hi swin'wana swa leswi a ndzi swi rhandza loko na ri ntsongo.

Nkoka wa swona hileswaku vana va kota ku tikumisisa, va kota ku tiva mitlangu leyi yi nga kona ya ku hambanahambana. Na loko ku ri na n'wana loyi a tsakelaka ku va mutlangi wa bolo siku rin'wanyani swa pfuna leswaku a kota ku twisisa na ku tiva leswaku, ku va munhu a va mutlangi wa bolo, u fanele a tlanga leswi ende hi leswi leswi swi languteriwaka kusuka eka mina.

Mintlangu ya kahle leyi nga kahle eka vana leyi va nga yi tlangaka eka tiselulafoni i mitlangu ya ku fana na leyi yi va dyondzisaka ku hlayela tinomboro, ku tiva xilungu na swin'wana na swin'wanyana leswi swi yelanaka na leswi va swi dyondzaka exikolweni.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka, i ntlangu wa bolo ya milenge. E leswi ndzi swi rhandzaka hi ntlangu wa bolo ya milenge leswaku wu hi dyondzisa leswaku, munhu u fanele ku tiyisela, munhu u fanele ku tibyela ku va ku va a humelela eka leswi a swi endlaka evuton'wini, na leswaku wu hi dyondzisa ku va hi khomana na ku tirhisana na vanhu van'wanyana.

Ku endla vutiolori swi na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku mimiri ya hina yi tshama yi nga karhalangi, hi nga swi tivi ku ri hi karharisiwa hi yini. Swi endla leswaku hi kota ku va active loko swi fika ka swa tidyondzo, loko swi fika ka ku endla mintirho yin'wana na yin'wanyana. Swi endla leswaku miehleketo ya hina na yona yi tshama yi ri active loko swi fika eka timhaka ta ku ehleketa, na ku tsala, na ku endla swin'wana na swin'wanyana leswi nga na nkoka evuton'wini. Naswona mitlangu leyi vana va yi tlangaka kumbe leyi munhu un'wana na un'wana a yi tlangaka, ya hi pfuna hikuva loko hi ri karhi hi tlanga mimiri ya hina ya ntshunxeka from eka ku karhala loko hi nga ku tiviki na ku ku huma kwini. Na ku ya hi pfuna miehleketo ya hina ku va hi kota ku hatlisa hi ehleketa.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ku tlanga mitlangu a hi ku ti hungasa ntsena kambe swi na nkoka eka rihanyo ra miri wa munhu. Hikuva loko u ri karhi u tlanga swi ku endla leswaku miehleketo ya wena yi kota ku tirha hi ku hatlisa, miri wa wena wu tshama wu ri active hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Swi ku pfuna na loko na le ka timhaka ta ku va u ehleketa swilo swa ku tika, wa kota ku hatla u ehleketa. Kambe loko u nga tlangi, swi endla ku ri miehleketo ya wena yi ya hansi u nga koti ku hleketa hi ndlela leyi a wu fanele u ehleketa hi yona. Kambe swa hi pfuna hikuva swi endla ku na mimiri ya hina yi tshama yi ri active minkarhi hinkwayo.

Nkoka wa ku va ku va na mitlangu eka vana hileswaku wa va pfuna vana ku va va kota ku hatlisa va ehleketa loko swi fika ka tidyondzo ta vona, va nga tshami va karhele. Swa va pfuna na le ka miehleketo na le ka miri ya vona ku ri va tshama va ri active minkarhi hinkwayo. Swa fana na le ka vanhu lavakulu. Eka vanhu lavakulu swa va pfuna leswaku na vona va tshama miehleketo ya vona ni mimirhi ya vona yi tshama yi ri active minkarhi hinkwayo, munhu a nga tshami a karhele a nga swi tivi ku karharisiwa hi yini. Ende swi hi pfuna leswaku munhu a nga ti kumi a ri karhi a loloha ku endla swilo leswi a nga fanelangi ku a loloha hikwalaho ka ku karhala ka miri loko munhu a nga endli swa mitlangu.

Matirhelo ya Banyana Banyana ndzi nga vula leswaku ya hi hlohletela ku va ku ri vavasati, ku va hi tinyiketela na ku tirha hi matimba na ku va hi nga hi nga ti tekeli ehansi tanihi vavasati ku ri na hina hi ri vavasati, hi nga swi kota ku tlanga mitlangu leyi vavanuna va nga yi tlangaka.

Mayelana na milawu ya ncuva a ni yi tivi hikuva a ndzi se tshama ndzi tikuma laha ku nga na vanhu lava tlangaka ncuva, laha ni nga tikuma ni vona kumbe ku twa milawu ya kona.

Leswi swi nga ni pfunaka hi swona swi nga ndzi pfuna leswaku chukela ra mina ri nga gonyi ri ya ehenhla ngopfu kumbe ri nga tshiki ri ya ehansi ngopfu, kambe swi ta ndzi pfuna leswaku ri tshama eka levhele leyi faneleke ri tshama eka yona minkarhi hinkwayo.

Ku fanele ku va na switirhisiwa leswi vanhu va nga swi tirhisaka ku tiolola hi swona nakona ku fanele ku va ndhawu leyi nga basa. Ndhawu leyi vanhu va nga kotaka ku tirhisa swihambukelo na ku va hlamba loko va ta va va hetile ku tiolola.

Mina hi mavonele ya mina ndzi vona ku ri mincino ya mindhavuko ya ku hambanahambana.

Pulatifomo ya ku sungula leyi ndzi yi tivaka i YouTube laha a nga ta endlaka tivhidiyo ta yena a ri karhi a dyondzisa na ku kombisa leswi a nga kotaka swona. Pulatifomo ya vumbirhi leyi a nga yi tirhisaka i TikTok tanihiloko TikTok ku ri yona leyi nga rhanga mahlweni eka nkarhi wa sweswi ku va vanhu va kota ku hatlisa va kuma leswi va swi kumaka. Loko a ri eka TikTok a nga veka link ya yena leyi nga ta yisa vanhu eka YouTube ku va va kota ku kuma leswi a swi dyondzisaka.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona ingaku va nga va seketela hikuva va va hlohlotela ku va va ya joyina swa mitlangu eka miganga yin'wanyani laha va nga ku tlangeni kona.

Ina hi mavonelo ya mina ndzi vona nga ku yi nga tshuka yi va ntlangu lowukulu hikuva va nga tisa leswiya swa ku loko munhu a lava ku tlanga a humesi mali ivi a kota ku vekisa leswaku a kota ku tlanga ivi kusuka kwalano va nga endla leswiya swa ku va ku loyi a nga ta wina ku ta va na mali leyi a nga yi winaka.

Ina ndzi vona ingaku yi nga hetelela yi va ntlangu lowukulu hikuva va nga endla leswiya swa ku ri munhu loko a lava ku tlanga u fanele ku va na mali leyi a nga ta yi humesa ku va a kota ku tlanga na leswaku ku ta va na vanhu lava va nga ta wina. Hi swona leswi swi nga kokaka ku vanhu va ku tala va humesa mali ivi swi hetelela swi va tlangu leyikulu loko vanhu va langutise timhaka ta ku ri ku na mali leyi va nga ta yi kuma.

Lexi a nga xi endlaka ku va a kuma ti-customer i ku va a endla xinavetiso eka ti-site ta ku fana na vo TikTok, vo Facebook, vo Instagram. Hi laha a nga hatlisaka a kuma ti-customer kona nakona na laha a tshamaka kona a nga baka kumbe a pfula xi ndhawu leyitsongo laha a nga bakaka kona ku na loko a karhi a endla xinavetiso vanhu va swi kota ku fikelela laha a nga kona va ta ringa lava va lavaka ku twa ku ri ma nandzika ku fika kwini.

Hikuva va hlanganisa miendla hinkwayo ya mindhavuko va yi kombisa hinkwayo eka swihangalasamahungu leswi swi nga ta koka vanhu rinoko.

Ntlangu lowu a wu tlangiwa wa ndhuma a ku ri ntlangu wa bolo ya milenge hikuva a ndzi ri na ku pfumela leswaku loko u ri karhi u tlanga bolo ya milenge swa ku tlhontlha leswaku u kota ku hleketa ku ya ekule na ku kota ku tiyisela e leswi u hlanganaka na swona. Swi ku pfula matihlo eka swilo swa ku tala leswi u nga hlanganaka na swona na ku va ku ku pfuna ku va u hleketa hi ku hatlisa.

Website leyi a nga yi tirhisaka ku xavisa swinepe swa yena i iStock kumbe nakona leswiwani i miehleketo leyinene hikuva swa kota ku n'wi nghenisela ni mali.

Yi sivela hi ndlela ya ku va loko vanhu va ri karhi va tlanga mitlangu a va langutisi kumbe ku ehleketa swa ku biha kambe miehleketo ya vona yi tshama yi ri eka ku eka mitlangu leyi va yi tlangaka.

Swa va hlohlotela leswaku na vona va va na ku navela ka ku nghenelela eka mitlangu nakona swi va endla leswaku va va na ku navela ku va na vona va tikuma va ri ehenhla va ri karhi va tlanga ku fana ni vona. Leswi swi endlaka leswaku va hlohloteleka ku va va sungula ku tlanga kumbe ku ti-train-a ku tlanga mitlangu emigangeni ya vona ya Afrika-Dzonga.

Ku ya hi leswi mina ndzi nga swi vona ti-influencer va na ku rhanga va lava ti-brand to karhi leti va nga vulavulaka hi tona kumbe ku vulavula swa kahle hi tona eka ti-social media ivi swi endla leswaku leswi va swi endlaka swi koka rinoko ra tikhampani ta ku hambanahambana kumbe ti-brand ta ku hambanahambana ku va va va tirhisa ku va va navetisa swilo swa vona leswi va swi xavisaka.

Swi nga tirhisiwa hi ku va va hlohlotelo ku dyondza mindhavuko ya matiko ya ku hambanahambana eAfrika-Dzonga.

Lexi ndzi nga xi endlaka i ku va ndzi kombisa leswaku mina a ni za nga ndzi kanganyisa ntlangu wa le ka inthanete hi maendlelo ya mina. Ni nga ringeta ku va kombisa leswi mina a ni ringeta ku endla swona na ku va na mina ndzi tikumeka ndzi tihlanganisile ni vanhu va ma haxa va swihaxamahungu ndzi va hlamusela mhaka ya mina.

Tiawara leti ni hungasaka hi tona ku ya hi vhiki ti nga va ti ri kwalomuya ka vo tiawara to fika eka ten, hikuva ndzi langutisa leswaku esikwini ra mina leswi ni faneleke ni swi endla i swilo leswi nga na nkoka leswi swi nga ni vuyerisaka evuton'wini bya mina ku tlula ku va ni tshama nkarhi wa ku leha eka ku va ni tihungasa ku tlula ku va ni endla minchumu leyi nga ni pfunaka evuton'wini bya mina.

Loko ku ri vaaki va le mugangeni wa ka hina, lexi ndzi nga xi endlaka ndzi nga endla hi ku va ndzi famba hi patu hi patu ndzi ri karhi ndzi huwelela ndzi ri karhi ndzi va byela. Nkarhiwun'wanyana lexi ni nga xi endlaka i ku va ni nghena hi muti hi muti ni va hlamusela hi leswi hi lavaka ku swi endla swo tihungasa ni nkoka wa swona. Na ku va ni damarheta maphepha lomu eswiphazeni lomu vanhu va xavaka kona ku va va kota ku hatlisa va swi vona.

Ntanga lowu ndzi nga wu sungulaka wa swiluva ndzi nga sungula wa ti-roses. Xa ku sungula ti-roses i swiluva leswi ndzi swi rhandzaka swinene leswi ni nga tlhelaka ndzi kota ku endla bindzu hi swona, hikuva hi swona leswi vanhu va ku tala va swi tirhisaka emitlangwini ya ku hambanahambana nakona loko vanhu va ri karhi va ti humesa va ya etindhawini ta ku hambanahambana.

Nchumu wun'we lowu a ndzi ta wu engetela lowu ndzi wu tsakelaka evuton'wini bya mina a ndzi ta engetela nkarhi lexi ni nga xi lemuka hileswaku nkarhi wu na nkoka, ende nkarhi lowu hi va ku hi nyikiwe wona i wutsongo loko ku ri na swilo swa nkoka leswi swi vuyerisaka evuton'wini bya wena leswi u swi endlaka.

Ina mina hi mavonele ya mina swa tirha hikuva eminkarhini ya ku tala loko se nkarhi wa kona lowu a ku tsakiwa hi wona se wu hundzile khale, loko u wu hleketa wa swi kota ku vuyela eka swifaniso leswiyani u langutisa swifaniso leswiya swo ku tsundzukisa minkarhi ya liyani ya khale.

Ku hungasa ni vanghana ndzi vona swi ri na nkoka hikuva swa ku pfuna ku va miehleketo ya wena yi pfuleka eka swilo swa ku tala na ku va u dyondza swilo swa ku tala swa vutomi.

Nchumu wun'we lowu nga le ka Wishlist ya mina i ku va ndzi tikuma ndzi travel-a ndzi famba ndzi vona matiko ndzi dyondza mindhavuko ya vanhu van'wanyana ni ku vona leswi va hanyisaka swona.

Xa ku sungula ndzi nga langutisa edorobeni laha ku hlanganaka vanhu hinkwavo va le matikoxikaya. Ndzi langutisa ndhawu leyi ndzi nga ta kota ku ndhawu yaleyo ku va yona leyi tirhisiwaka kumbe ku va rivala leri ri tirhisiwaka leswi nga ta amukeleka ra mitlangu ku va vanhu va tlanga kona na ku hlangana kona. Xa vumbirhi ndzi nga ringeta ku ya ku swi ta va swi ya hi mali leyi ndzi nga ta va ndzi yi khomile ndzi nga ringeta ku ya eka matiko ma ku hambanahambana ndzi vona matiko lama ma nga le kusuhana na le kusuhani lawa ni nga kotaka ku ri exikarhi ka vona ndzi kota ku endla rivala leri ri nga ta endla leswaku va kota ku hlanganela eka rona ku va kota ku tlanga eka rona va practice eka rona na ku tlanga eka rona mitlangu leyikulu.

Hi loko ndzi vona swilo swi nga fambi hi ndlela kumbe loko ndzi vona nkayivelo wa switirhisiwa swa ndhawu yaleyo.

Tanihiloko ndzi ri munhu loyi a rhandzaka ku tikuma ndzi famba ndzi ya dyondza mindhavuko ya vanhu van'wanyana ematikweni man'wanyana, lexi ndzi nga xi endlaka hi vhiki rero ndzi nga famba ndzi ya ematikweni ya le handle ku ya dyondza hi mindhavuko ku ya emahlweni no dyondza mahanyelo ya vona ndzi ringa swakudya swa vona swa ndhavuko leswi va swi dyaka.

Xihoxo xi ta ni dyondza himpela ni na ku pfumela leswaku nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu endlekaka evuton'wini wu endleka leswaku hi ta kota ku dyondza. Hikuva eminkarhini yin'wanyana ku na swilo leswi loko swi endlekaka kumbe leswi munhu a swi endlaka a nga ti byelaka leswaku swi right kumbe swilulamile kasi a swi lulamanga. So ku va hi endla swihoxo swi hi pfuna leswaku hi kota ku va hi dyondza kusuka eka swihoxo swa hina, ku fana ni loko ndzi ri karhi ndzi ya endhawini yo karhi leyi ndzi nga yi tiviki ku va ndzi endla swihoxo endzhaku ka loko va ndzi leterile leswaku ndzi famba njhani swa ndzi dyondzisa kusuka kwalano ku ri okay hikuva ndzi endle xihoxo laha mundzuku loko ndzi vuya eka ndhawu leyi a ndzi nga ha ta endla xihoxo.